Izimiso zokuphepha okufanele zibe khona kumakomidi emidlalo ahlukene, ochwepheshe bezokwelapha eziphuthumayo, i-EMT kanye nabezimo eziphuthumayo.

Uma ngicabanga into ehlukile engangingenisela imali. Ukugunda abantu emakhanda, ukubaluka amakhanda, ukubawashela amateku, ukubawashela izingubo, ukubathungela izingubo zemishado, noma uma khona umuntu onento edabukile afike ngizomuthungela, ukubafaka izinzipho, ukubawashela izimpahla, ukubagadela nezingane.

Imidlalo yesintu iguquke kakhulu la eMlazi, njengokuthi akusekho kuhle ukudlala kwezingane ngaphandle ngenxa yokuthi abantu abasalungile manje bayazibulala izingane, bayazidlwengula. Isikhathi esiningi la eMlazi ingane idlala kubo egcekeni noma iziciphazele ifoni azisadlali ndawonye nezakamakhelwane.

Ayikho into engijabulisa njengokucabanga ngemidlalo yendabuko ngoba ngesikhathi engakhula ngaso ngakhula ingane ihamba iya emnyango iyodlala nezingane zakamakhelwane, sigijime sizivocavoce ngayo, ngayo yonke indlela. Akusafani njengamanje izingane ziyavalelwa endlini zithengelwa ama-cellphone, azisakwazi ukudlala.

Kholelwa ekutheni imidlalo isiza izingane zakhe ubudlelwane obuhlala njalo bukhona. Ngenxa yokuthi ngalesikhathi bekhule bedlala ndawonye baze baba badala, lokho kwenza ukuthi bagcine sebefana nokuthi usisi nobhuti, ubudlelwane babo sebunjengomndeni owodwa.

Kulesikhathi ngivakashe phesheya kwezilwandle, e-America ngafike ngabafundisa umudlalo wesintu esiwudlalayo ngapha eNingizimu Afrika, njengenqathu. Ayikho into eyabajabulisa njengaloyo. Nokudlala ushumpi, nokudlala amatshe, kanye nokudlala ngezinduku. Ayikho into abayijabulela njengokufunda imidlalo yaseNingizimu Afrika.

Ngiwine umdlalo nabangani bami, ngizizwa ngijabule kakhulu ngize ngikhethe ukwabelana ngenjabuko yokuwina kwethu njengeqembu elilodwa.

Ayikho into engiziqhenya ngayo njengemidlalo yendabuko. Yingoba ngize ngabelane ngemidlalo yendabuko ezinganeni ezincane zasekhaya. Ngiyazifundisa izinto esasizenza thina sisakhula ukuthi sasidlala kanjani. Lokho kutshengisa ukuthi ngiziqhenya kangakanani ngendlela engakhula ngayo. Yingoba ngibafundisa le, le midlalo le bona ababanga nalo ithuba lokuyazi ngenxa yokuthi baphile esikhathini samanje se-technology.

Izikole kumele kube yizona eziqinisekisa ukuthi izikhungo zemidlalo yasesikoleni ihlanzekile yini? Ikulungele yini ukusetshenziswa kwabantwana? Lokho kuzokwenza ukuthi nezinye izingane zibone ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba nomudlalo owenzayo esikoleni.

Ayikho into engangijabulisa njengokuthi ngizibone ngiwusomabhizinisi, njengokubhakela abantu amakhekhe. Lokho kungenza, kungangenza ukuthi ngingenelwe imali ngaso sonke isikhathi. Phela ukuba usomabhizinisi ikona okwenza ube nemali esikhathini samanje.

Awukho umudlalo owawumunandi noma engangiwuthanda kakhulu ngisayingane njengomacashelana, ngoba lowa umdlalo sasigijima yonke indawo sambe sifuna la sizocasha khona ukuze omunye angakutholi. Lo mdlalo lona izingane zasekhaya zingawujabulela kakhulu nazo ngoba ayikho into eziyithanda njengokucasha nokugijima.